Ke rekile data ya mashome a mahlano shopong ya lona metsotsong e mehlano e fetileng. Jwale ke bona hore data e sebeditse, ke kopa le nneheng e ngwe hobane ke hloka ho e sebedisa ka potlako.

Password ya ka ya Wi-Fi ke entse ka sehopotso sa sebapadi sa bolo seo ke se ratang haholo. Ee e dutse hantle kelellong ya ka.

Ke bona e le tshenyo ya tjhelete ho bulela di channel kaofela, hobane o keke wa di shebella ka nako, e le ngwe kaofela ha tsona. Jwale ke bona ho le betere ha o shebella tse mmalwa fela, rona re shebella di channel tse five fela.

Mme wa ka CV app e nthusitse ka ho fumana mosebetsi ka bakeng la hore ha o sa ya, o tsamaye o palame tekesi o ntso o re o tsamaisa di-CV tsa hao di shopong kapa kae kapa kae moo o batlang ho apply-a teng, empa o kgona ho e send-a ka phone le Internet fela.

Ke bona e le taba e sa thabiseng, ho tlamehile ho etsuwe fifty-fifty. Hore tsa kamona Afrika Borwa le tsona di shebellwe haholo mose le mawatle, kapo ho stop-uwe tsa mose le mawatle hore di ne di shebellwe mona Afrika Borwa.

Batho ha ba sa rata ho ya dibaesekopong hobane matsatsing a jwale ho na le marangrang a mangata, a hlahisang dihlahiswa tse bapalang di baesekopong. Ene ebile ha a turi haholo, ene se seng hape ke hore dibaesekopo di hole haholo. O tlameha o palame tekesi ha o batla ho ya teng. Jwale ho ba bobebe haholo ha o na le marangrang hobane o kgona ho shebella le founung.

Data e tura haholo matsatsing ana. Ke nahana hore nna le metswalle ya ka re ithekele di-pocket router, moo re tsebang hore re tla shera, data re seke ra sebedisa data e ngata le tjhelete e ngata.

Bosiu ho etsa dintho tsa internet-eng.

Private hore ba tsebe ho dula ba bolokehile.

Bana ba heso jwale ka ha le tseba hore e tloba phate ya rakgadi e se kgale. Jwale ke ne ke re ke le tsebise hore, ke kopile hore ke bapale fela dipina tse ratwang ke rakgadi e seng tsa lona, tse le di ratang ebile tse le di tlwaetseng. Jwale ke kopa le behelle le nna ka ha e le letsatsi la rakgadi re tlo tlameha ho thabisa yena.

Moithuti mmoho le nna re ka kgona hore re berekise marangrang ao re le babedi hobane o ka kgona hore o sebedise, nthwena e bitswang ka hotspot moo founung ya hao hore ke tsebe ho kena le wena o e sebeditse. Jwale re ka kgona ho sebedisa re le babedi ka hotspot.

Mosuwehlooho wa rona ya ratehang haholo, nna ke ne ke nahana hore jwalo ka ha re hlophuwa ke motlakase, re ka sebedisa nthwena e bitswang matla a letsatsi, e leng sonar hore re tsebe hore re sebedise Wi-Fi ya moo sekolong. Re sebedise Wi-Fi ya rona ka solar panel ya letsatsi, yona e ka re thusa haholo bakeng sa sekolo hore re tsebe ho tswela pele ka dithuto tsa rona.

Nna ka pono ya ka ke nahana hore ho tlamehiwe ho bapatswe, le ho phatlalatswa dintho tsa naha ya rona haholo ho feta tsa naha ya kantle, kapa naha tse tswang kantle ho Afrika Borwa.

Nna ke nahana hore Artificial Intelligence, e bohlokwa haholo empa ha o ka etsa hore re sebedise ka tsela e lokileng, ebile ke nahana hore ebile ke tseba ke bona le hore batho ba tlo qetelletse ba sa tsebe ho etsa letho. Kapa e tlo qetelletse e qetile le boqapi ba creativity haholo hobane yona e etsa ntho e ngwe le e ngwe. Batho ha ba sa tseba ho etsa kapa le ho kgona ho iketsetsa bona ka bo bona.

Ee, ditokelo tsa ka kea di tseba ebile ke tla ba hlalosetsa ka batsi hore e sale ke na le bona dilemo tse ngata ngata, ba ke se nke le kontraka, ba nkise di-lawyer-eng ka baka la selemo se le seng, ke tla kopa hore re be le tumellano ya hore ke patale tjhelete e nyenyane ho ne ntse ke e patala hore ke tsebe hore ke qete kontraka ya ka le bona.